Ukwenza i-booster shot ibe impoqo emsebenzini kungasiza kakhulu ekutheni wonke umsebenzi aphephe ekutholeni lolu bhubhano. Kungasiza abasebenzi basebenze ngokukhululeka bangabi novalo. Kungasiza ukuthi abasebenzi bangathelela, bangathelelani futhi bangatheleleki ngalolu bhubhano. Kungasiza ekwehliseni ukulova kwabasebenzi abasaba ukuthi bazotheleleka. Kungasiza futhi ukuthi abasebenzi basebenze kahle banganavalo ukuze nomsebenzi uzohamba kahle ube nemiphumela emihle njengoba bazobe bazi ukuthi baphephile endaweni abasebenzela kuyo.

Ngingamulandelela ngikhulume naye ngimubonise ukuthi ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa kanye nokudakwa kunemithelela mibi. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa nokudakwa kunemithelela emibi kakhulu emiphakathini njengoba abantu abasebenzisa izidakamizwa abaningi benza amaqala asabekayo njengokudlwengula kanye nokubamba abantu inkunzi. Izidakamizwa ziyinkinga ezweni ngoba zenza abantu benze izinto bengacabangile. Funa abantu abasebenzisa izidakamizwa bathole usizo, futhi izidakamizwa ziyayibulala impilo yomuntu njengoba zilimaza izitho zomzimba futhi zenza umzimba ushintshe.

Umtholampilo oswela imithi ye-HIV-na ungasiza iziguli ngokuthi bazicebise nezinto okumele bazithathe nezinto okungamele bazithathe. Bangacebisa iziguli ukuthi zihlale zidla ukudla okunomsoco okulungele imizimba yabo, njengemifino kanye nezitshalo. Bangacebisa iziguli ukuthi zichelelane notshwala, futhi zihlale zizivikele ngokocansi ukuze isimo sabo singabhebhetheki. Bangaphinde bacebise iziguli ukuthi zizinakekele zizivocavoce ukuze amasosha omzimba ahlale asesimeni esikahle futhi anganciphi.

Imitholampilo ingazisekela iziguli ngokuthi ziqhubeke nokwelashwa ngokuba imitholampilo ikhulume nemindeni yeziguli ukuthi igcugcuzele iziguli ekutheni zithathe imishwanguzo futhi zithole ukwelapha ngaphandle kokuncaba. Futhi iziguli zizimisele ekulashweni kwazo ukuze zizophume zizophumelela ziphile zibe ngcono. Imitholampilo ingahlale njalo ikhumbuza iziguli ngokuthatha kwemishwanguzo nokwelapheka. Imitholampilo ingenza uhlelo lokufundisa iziguli nokulapheka kanye nokuthatha imishwanguzo yayo ukuze zibe kahle.

Izikole zingakubeka eqhulwini ukukhuthaza kolwazi lwezempilo, ngokuba zibukisise izimo zabafundi bonke kuqala. Zilandele imithetho yesikolo yosizo lokuqala. Zingaphinde ziceceshe abasebenzi basesikoleni kanye nabafundi ngokuthi kumele benze njani uma kuba nesimo lapho kudingeka khona usizo lokuqala. Izikole zingabiza abahlengikazi abazofundisa othisha kanye nabafundi bathole ulwazi olungcono ngalesi simo. Bangacala izingadi lapho kuzotshalwa khona imifino nezithelo ukuze abafundi badle ukudla okunempilo. Izikole zingafundisa ngalezi zinto lezi emakilasini abafundi ukuze abafundi babe nolwazi futhi baphephe.

Ngingathuthukisa ngokuba ngicinise izinto abazosebenza ngazo ekucimeni umlimi. Futhi nezimoto abazohamba ngazo kube izimoto ezizokhona ukuhamba ngaphandle kwenkinga, ziqine futhi zivikeleke empilweni. Ngingaphinde ngifundise kahle abantu abazocima umlilo ukuze bangakutholi, basengozini yokufa noma bafake izimpilo zabantu engcupheni. Izicishamlilo eziphuthumayo zingaba kahle ekutheni abantu bangalindi isikhathi eside noma bashelwe izimpahla zabo ngenxa yokungathembakali kwezicimamlilo.

Amabhizinisi angasiza abantu abakhubazekile abahamba ngezihlalo ukuthi bakhone ukuthenga kahle ezitolo zawo ngokuthi bafake amarempu ukuze abantu bazokhona ukufinyelela ezitolo. Nokuthi baqeqeshe abasebenzi babo ukuthi basize abantu abangakwazi ukuhamba babasize ukuthi bathenge izinto abafuna ukuzithenga, ngokubalandelela njalo baze baqede ukuthenga. Amabhizinisi angasiza ngokuthi athengise nasezinkundleni zokuqhumana, abantu ba-ode izinto zabo zilethwe emakhaya lapho bahlala khona ukuze bangazohlupheka belokhu beya ezitolo.

Ilungu lomndeni lingasiza ngokuthi lazise ugogo noma umkhulu ngemithelela sokungathathi i-booster shot ye-COVID-19. Ningamfundisa ngobuhle nobubi bayo, nimazise nokubaluleka bokuthi athathe i-booster shots nobungozi bokungayithathi futhi lingasiza ngokuthi lumumikise emtholampilo lapho azochazeleka kahle, achazelwe abahlengikazi futhi amugqugquzele nokuthi athathe i-booster shot ukuze aphephe kulolu bhubhano. Nokumbhekisa izindaba azobona ukuthi wonke umuntu uyayenza lento futhi iphephile.